Mina ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ndzi ri nexe tanihi ku ri ku tlanga mitlangu ni van'wanyani vanhu eka inthanete swi tirhisa data yo tala.

E-e, maendlelo ya muxaka lowu a ma kahle tani hikuva vana va tsandzeka ku aka vuxaka na van'wanyani vana vuxaka lebyi a va ta byi aka loko va karhi va tlanga na vana ehandle ku tlula ku va tlanga endlwini hi tikhompyutara.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le handle tanihi hikuva mitlangu ya le handle yi endla leswaku ndzi endla vuxaka ni van'wanyani vanhu yi endla leswaku ndzi kota ku tsutsumisa miri wa mina leswaku ndzi tshama ndzi ri na rihanyo ra kahle.

Ndzi nga ha n'wi bumabumela mitlangu yo fana na ti puzzle laha a nga ta dyondza ku vumba marito.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni ya wena hileswaku selulafoni ya wena yi nga kahlula ku onhaka.

Mitlangu ya le ka selulafoni yo aka eka vana i mitlangu leyi va dyondzisaka hi swa vutomi mitlangu leyi kotaka ku va dyondzisa ku tsala mitlangu leyi kotaka ku va dyondzisa ku endla swilo hi mavoko.

Ndzi tiva mitlangu yo gembula ya Aviator laha u fanekeleke ku va u ri na voucher yo karhi leyi u yi chelaka loko u chele voucher u kombisa leswaku u tlanga hi ntsengo wa mali muni a ndzhaka sweswe u hahisa xihahampfhuka lexi u nga ta va u karhi u tlanga hi xona loko u hahisa xihahampfhuka lexi u va u karhi u kuma mbuyelo wo karhi wa mali ku na laha xihahampfhuka xi nga hahaka nkarhi wun'we ku na laha xi nga hahaka nkarhi wo leha kambe u tiva leswaku loko xi haha nkarhi wun'we mali leyi u nga ta va u bejile ku u ta va u tlanga hi yona yi ta famba.

Ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka wa manguva lawa i ntlangu wa swa tinhlayo ntlangu lowu wu pfuneta leswaku munhu a tirhisa mianakanyo mianakanyo ya yena yi kota ku ahlula tinhlayo hi xihatla.

E-e, tinsimu leti ti endlela leswaku vana va kota ku khoma tinsimu leti tshama enhlokweni ni ya vona loko va tsundzuka risimu leri va ta va karhi va tsundzuka leswi ri vulavulaka hi swona ni leswi a ri swi dyondzisa.

Loko munhu a lava ku ya tlanga ntlangu wa bolo u fanekele a rhanga hi ku tiolola ku endlela leswaku miri wa yena wu va wu ri eka xiyimo xa ku tolovela ku tsutsuma.

Rimbewu leri tlangaka hi timavuri i rimbewu ra xinuna vana va vafana ku tlanga hi timavuri swi endla leswaku vana va vafana va kota ku anakanya xitshunxo hi xihatla ku ri loko va hlangana ni xiyimo xo karhi va nga langutisana na xona njhani.

Ina, mina ndzi vona onge mitlangu ya masiku lama na yona yi na yona dyondzo tani hi ku ku ni mitlangu yo fana na swa tinhlayo laha vana va nikiwaka tinhlayo to karhi leswaku va ti ahlula laha n'wana u ta dyondza leswaku tinhlayo u ti ahlula njhani a tlhela a dyondza ku tirhisa mianakanyo ya yena.

Ndzi tshame ndzi garingeriwa hi ntsheketo wa mukhegula lweyi a tshama ni xinhwanyatana xa ntukulu wa yena ekhwatini laha a ku tshama mukhegula loyi ni xintukulwana xa yena a ku ri ni vhimbamikwama vhimbamikwama loyi a lava xinhwanyatana lexi ku ya tshama na xona tanihi hlonga kambe mikhegula a va dyondzise xinhwanyatana lexi leswaku loko va fika enyangweni loko va nga yimbelelanga risimu ro a ya enyangweni laha a nga fika a yimbelela risimu a twa onge xinhwanyatana xi ta n'wi pfulela kambe kambe xinhwanyatana xi nga n'wi pfuleli vhimbamikwama u tlhelele ku kondza laha a nga ya kota ku endla onge i rito ra kokwana laha a nga vhungha xinhwanyetana a famba na xona.

Loko ndzi twa mintsheketo mikarhi hinkwayo a ndzi twa ndzi tsakile swinene ntsheketo lowu a ndzi wu rhandza swinene a ku ri ntsheketo wa njhelani.

Eku kuleni ka hina loko hi tlanga muravarava a ho ti yimbelela nghoma ya kona a hi zanga hi tiva leswaku muravarava a wu tlangisiwa ku yini yini loko hi yimbelela a hi ku kofi tiya one muravarava two muravarava three.

Ncuva wu tlangiwa hi vavanuna vambirhi kumbe ku hundza laha va nghenaku hi vambirhimbirhi ku ceriwa makhele ya nhlayo yo karhi va tirhisa timongo va chela timongo hi yin'we yin'we endzeni ka makhele .

Ndzi nga ha va byela hi ntsheketo wa N'wampfundla na N'wanghala ku kota ku va dyondzisa leswaku vukulu bya munhu na vukarhi bya munhu a swi vuli leswaku munhu loyi u tlharihe ku tlula lon'wutsongo nkarhi wun'wanyana wa yingisela leswi munhu lon'wuntsongo a ringetaka ku ku tsundzuxa swona.

Va byela vana ku la ku va dyondzisa swo karhi tanihi hikuva switori leswi hinkwaswo swi va swi ri na mongo wo karhi.

Ndzi rhandza xivulavulelo lexi ngo dulu i ndzhaka hi siku ra dyambu lexi vulaka leswaku loko u fihliwile swin'wana siku rin'wana swi nga ha ku pfuna.

Hi hina tanihi Matsonga hi nga ta kota ku hlayisa mintsheketo ya hina loko munhu a tiva mintsheketo a dyondzisi van'wanyana leswaku na vona va ta yi tiva va ta teka dyondzo liya va yi phamela van'wanyana.

A va tlanga mitlangu yo fana na va hekeleheke na hakhadi.

U nga ha tlanga mitlangu leyi na swo fana na AI loko u karhi u phikizana na AI swi ta ku pfuneta leswaku u antswisa swikili swa wena loko u tlanga na vanhu van'wanyana u kota ku hlula.

Va fanekele ku endla tindlela to pfalela vanhu lava tirhisaka mitlangu ya vona hi ndlela yo biha ku ri va nga ha tlangi hi ku endla leswi swi ta endla leswaku vanhu va hambana no tirhisa mitlangu hi tindlela to biha.

U nga ha endla xibindzwana xo dyondzisa vanhu van'wana lava tsakelaka ku tiva xihungasi lexi xikombiso loko ku ve u kota ku hungasa hi ntlangu wo fana na chess u nga ha vitana vanhu van'wanyana u va dyondzisa ku tlanga chess leswi swi ta endla leswaku u va na xibindzwana xa wena hikuva loko va ku dyondzisa loko u va dyondzisa va ta va va ri karhi va hakela ntsengo wo karhi.

U nga ha antswisa swikili swa wena leswaku u tokoto swinene eka xihungasi lexi leswaku loko u karhi u dyondzisa vanhu van'wanyana loko va byela vanhu van'wana ku va dyondzise hi wena va tsakela ku ta va ta dyondza.

U fanekele a navetisa bindzu ra yena hi ndlela leyi nga ta koka vanhu rinoko va tsakela ku ta xava kumbe va dyondzisiwa hi yena swilo leswi a nga ta va a karhi a swi endla.

A nga ha teka makhandlele ma yena swinepe leswi a nga ta swi vekela eka social media laha a nga ta kota ku kuma tikhasitamende ta le kule na le kusuhi.

Loko ku ve swikombelo leswi u swi kuma hi ti-app to fana na WhatsApp a nga ha xuta mavonelo ya vanhu a ya swi humesela ehandle swi va maphepha a endla xinavetiso a vekela mavonelo lama a teka swinavetiso leswi a swi damarhetiwa tindhawini to hambanahambana laha a tshamaka kona a swi vekela na le ka social media hi ndlela leyi u ta kota ku kuma tikhasitamende.

Tipulatifomo to fana na YouTube laha munhu a kotaka ku vekela video ya yena a ri karhi a dyondzisa loko vanhu va tsakela video leyi va tihlanganisa na yena endzhaku ka sweswo yena na vanhu lava swi tsakelaka ku va va dyondzisiwa hi yena va ta vona ndlela ya ku va ta dyondzisa na xinjhani.

A nga ha vekela tivhidiyo ta yena a karhi a endla yoga eka ti-app to fana na ha YouTube TikTok Instagram na Facebook laha hi kona a nga nga ta kota ku kuma vanhu lava tsakelaka ku endla titlilasi ta yoga loko a va kumile va ta vona ndlela ya leswaku va hlanganisa xinjhani va dyondzisana.

Ti-brand ti tihlanganisa na ti-influencer va va nyiketa swilo leswi va swi xavisaka xikombiso loko brand ya Garnier yi hlangana na influencer va va nyiketa swilo swo tola ti-influencer ti vekela swilo leswi eka social media ti swi navetisa loko ti karhi ti swi navetisa brand yi ta hakela influencer mali yo karhi ku va yi navetisile swilo swa yona.

I ku va ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi karhi yi vuyeriwa swinene loko ku ri na mitlangu ya misava ikhonomi ya tiko yi kota ku tlakuka tanihileswi mabindzu ya kumaka mimbuyelo ya le henhla.

Leswi swi endla leswaku van'wamabindzu va kota ku kuma mbuyelo wa le henhla tanihileswi ku nga ta va ku ri na ma khasitamende mo tala ku tlula le minkarhi leyin'wanyana loko ku ri hava swa mitlangu.

Va fanele ku lunghisa mapatu laha swi pandzamananga swi nga ta va swi karhi swi famba kona ku lunghisiwa mavala ya swa mitlangu leswi swi ta endla leswaku Afrika-Dzonga yi humesa mali yo tala eku lunghiseni ka swilo leswi hinkwaswo.

Ku nga ha va ku ri ku tikeriwa ka swikhwama swa Afrika-Ddzonga tanihileswi ku nga ta va ku humile mali yo tala ku lunghisela kumbe ku lunghisa tiko ra Afrika leswaku loko vanhu lava taka va huma ematikweni mambe va fika va kuma leswaku Afrika-Dzonga yi le ka xiyimo xa kahle.

Ndzi nga vona vanhwanyana van'wanyana a ndzi tshama na vona va ti humesile. Laha ndzi nga swi vona leswaku loko munhu a ti humesile wa tiphina, na ku va u va a karhi a ti endlela swilo swa ku a a swi tsundzuka loko a tshuka a hlangane na swiphiqo.

Ndzi heta tiawara timbirhi. Hikwalaho ka ku ri nkarhi lowu ndzi nga na wona hi siku i wu ntsanana, ku ndzi nga wu tirhisa ku endla swihungaso.

Ndzi vona wu nga enelangi. Hikuva nkarhi lowu ndzi wu nyikaka swilo swo hungasa i wutsongo.

hlaya tibuku hinkwato leti ndzi nga na tona ta tinovhele.

Ndzi ta wisa ndzi ri karhi ndzi hlaya tibuku to hambanahambana.

Lowu ndzi wu tirhisaka sweswi eka nkarhi eka swilo swo hungasa i wutsongo ku tlula loko ndza ha ri lontsongo. Hikuva loko ndza ha ri lontsongo a ndzi tirhisa nkarhi wo tala eka swo hungasa.

Wu hungutanile. Tanihi hikuva sweswi ndzi na swilo leswi ndzi faneleke ku swi endla hi siku, ku tlula loko ndza ha ri ntsongo.

E-e a ndzi nga ta swi endla tanihi hikuva leswi mina ndzi swi tsakelaka swi nga ka swi nga ndzi vuyiseli mali.

Ndzi nga yi tirhisa ku endla swa vuhungasi swo hambanahambana. Tanihi ku ndzi ta va ndzi ri na awara yin'we.

A ndzi ta tiyisisa leswaku vutihlamuleri bya mina ndzi swi endla hi nkarhi lowu ringanelaka, ndzi tlhela ndzi siya nkarhi wun'wanyana for vuhungasi.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka tanihi hikuva loko u karhi u endla swa vuhungasi, u nga va u karhi u ti hungutela leswaku u nga ehleketi ngopfu.

ntsena loko ndzi tshunxekile hikuva loko ndzo ndzi ta hlela nkarhi. Ndzi nga ha tikuma ndzi tirhisile nkarhi wo tala swinene.

Ndzi tiyisisa leswaku nkarhi wa vutihlamuleri ndzi wu endla hi ku tiyimisela, naswona ku va wona lowu nga tala ku tlula wa ku hungasa.

Ina hikuva entirhweni wo ti hungasa u nga ha kuma vanghana van'wanyana lava tsakelaka swilo swo fana na wena evuton'wini, naswona va ri lavanene.

endla vunghana na munhu loyi mi tsakelaka swilo swo fana na evuton'wini mi navelaka swilo swo fana na evuton'wini. Leswi swi endla leswaku vunghana bya n'wina byi tiya, byi va vunghana bya nkarhi wo leha.

Swi nga ha endla leswaku vanhu lava tlangaka mitlangu eka inthanete, va tikuma va teke miehleketo ya vona va yi veke emitlangwini leyi ntsena. Laha va tsandzekaka na ku endla mintirho yin'wanyana ya siku na siku ekaya.

E-e tanihi ku vanhu van'wanyana eka inthanete va nghenela swilo swo biha, swi nga ha endleka munhu a ti byela leswaku u ya hlangana na munhu lowunene kasi munhu loyi i khamba.

Ndzi nga ha endla leswaku n'wana wa mina loko a endla vunghana eka inthanete, a endla vanghana ni vanhu lava a va tivaka. Ku tlula leswaku a endla vunghana ni vanhu lava a va kumaka eka inthanete, kambe vanhu lava ku nga ri vanhu lavanene.

Loko n'wana a tshamela mitlangu leyi swi nga ha endla leswaku a tsandzeka ku endla mitlangu leyin'wani. Mitlangu leyi n'wanyana yi nga ha n'wi pfuna ku endla vunghana, yi nga ha n'wi pfuna ku endla vutiolori. Ku tlula ku tshamela mitlangu ya ka inthanete leyi munhu a yi tlangaka a lo tshama, naswona leyi nga ha n'wi vangelaka nkingha ya matihlo.

A ya ha ri kona tanihileswi vanhu eka minkarhi leyi va rhandzaka tiselulafoni na mavonakule.

Hikuva nkarhi wa ku dyondzisana tinsimu a wa ha ri kona. U kuma vana va ri ku tlhaveteleni ka tiselulafoni, vanhu lavakulu va ri ku voneni ka mavonakule.

Va nga ha tlanga mitlangu yo fana na swivulavulelo. Laha vanhu lavakulu va vutisaka vana swivulavulelo, ivi vana va nyiketa tinhlamulo ta swivulavulelo leswi.

Ina mitlangu ya va pfuna vana ku vumba vunghana. Tanihileswi loko va ri ku tlangeni ka mitlangu tanihi swipanu, swi nga ha endla leswaku vana va hlangana ni vanhu lava tsakelaka swilo swo fana na leswi vona va swi tsakelaka evuton'wini. Leswi swi nga ha endla leswaku va kota ku vumba vunghana tanihi vanhu lava tsakelaka swilo swo fana.

Xana wa swi tsakela ku tlanga khadi na van'wanyana vana? Tanihi ntlangu lowu wu pfunaka munhu leswaku a hunguta mafurha emirini. Loko ku ve wa swi tsakela tihlanganise na hina, u ta tlanga na hina van'wanyana.

Vuhungasi byo fana na ku byala swilo eswirhapeni. I vuhungasi lebyi vantshwa vo tala va ti kombaka va byi tsakela eka minkarhi ya sweswi. Leswi swi tsakeriwaka na hi vanhu lavakulu.